Kgetlho la ntlha ga ne ke pagama sefofane ke ne ke itumetse thata mme ke ne ke tshogile ka gonne e ne e le ga ntlha ke pagama sefofane ke ne ke ile go etela balosika lwa me kwa nageng ya Botswana.

Ke toro ya me go ipona ke pagame sefofane batho ba le bantsi ba tshaba lobaibai mme nna ga ke mongwe wa batho bao, 'tsatsi lengwe le lengwe ke ipona ke pagama sefofane nka itumelela go pagama sefofane ke ye go etela mafatshe a mangwe jaaka mafatshe a bo America lengwe le mafatshe a mangwe jaaka bo Botswana bo China ke pagame sefofane mme ke ye e be ke boa ka sone ka gonne nna ga ke mongwe wa batho ba ba tshabang lobaibai ke motho o ithatela lobaibai.

Pele o ka pagama sefofane o tshwanetse o netefatse gore o ya ko lefelong la difofane tse di maleba o tlile go tseya mogala wa gago wa letheka o tobetse Bolt o bo o tsenya gore o ya ko lefelong le lefe la difofane ga o tsena ko teng o tlile go reka ticket-e gore o namele sefofane ba tlile go go naya setilo gore setilo sa go ke nomoro ya bokae, ga o fetsa o tlile go fola line ba tlile go go bolelela gore sefofane sa gago se tlile go tsamaya ka nako mang, o tlo se fitlhela kae.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya re thusa ka gonne bese e nametsa batho ba le bantsi thata, ga ne batho nkabe ba sa pagame dibese nkabe gona le dikoloi tse dintsi nkabe gona le traffic mme jaanong tiriso ya dibese e fokoditse tseo batho ba le bantsi ba pagama dibese and le gape dibese ga di turi go tshwana le ditekisi kgotsa ditsela tse dingwe tsa go tsamaya, bese ga e turi gape e fokotsa dikoloi mo ditseleng.

Dikgwebo di le dintsi tsa dibese ga di sa tlhole di dirisa karata ya pampiri ba dirisa karata e e botlhale batho gone jaanong ba tsamaya le dinako, ba rata go dirisa karata e e botlhale ka gonne ke yone e leng gore e botoka gore motho a ka tsamaya ka yone 'tsatsi le letsatsi batho ba tlhopha yone ka gonne ga e senye nako e dira dilo tsa gago gore di tsameye ka bonako.

Se se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng ke tlhompo, go dumedisa batho le go itshwara sentle le gape tshwanetse mokgweetsi wa dibese a nne le permit-e kgotsa a nne le ditokomane tse di maleba jaaka ID le ene ebe le motho o e leng gore o rutilwe go kgweetsa ke ene motho e leng gore o siame gore e ka nna mokgweetsi wa dibese ka gonne o bereka ka batho, o bereka ka matshelo a le mantsi a batho jaanong go tlhokega motho gore e nne mokgweetsi o na le dipampiri e nne mokgweetsi o itseng go kgweetsa koloi.

Ga badiredi ba dibese ba strike-a batho ba le bantsi ga ba kgone go ya kwa tirong ka gonne batho ga ba sa tlhole ba itse gore ba ka ya jang ko tirong ka gore nne ba dirisa dibese jaanong ga batho ba dibese ba strike-a go nna thata gore batho ba ye ko tirong ka gonne batho ga ba na le tšhelete kgotsa madi a a lekaneng gore ba ka namela thekisi.

Nna nka emela bese ko lefelong le le bolokesegileng go botlhokwa thata gore bese e tsamaya ka dinako tse di farologaneng ka dinako tse di rileng ka gonne ga bese e tsamaya ka dinako tse di dirileng tlhakatlhakano ya a fokotsega le gape batho tshwanetse ba itse gore bese e tsamaya ka nako e rileng e tsamaya ka nako mang gore ba nne ba itse gore ba emela ka nako fa pele ba ka e pagama.